Ingoma ethi, wesibari hha, wesibari hha, wesibari mubuyisele ekhaya wesibari, le ngoma ivamile-ke ukudlala emshadweni kakhulukazi esintu uma ngabe sekuculwa abakamakoti nabakwamkhwenyana . Kahle kahle iyafaniseleka kakhulu emshadweni imvamisa nje imishado yonke yesiZulu uhlezi nje uyizwa nje beyicula yona imnandi kakhulu, imnandi imnandi kakhulu. Iyahambiselana nanokuthi uma ngabe nje esekuhlula ungamubulali but kodwa umubuyisele ekhaya umakoti ya, imnandi kakhulu le ngoma.

Ifilosofi yobuntu ngingayisebenzisa ngokuthi ngigqugquzele omakhelwane ukuthi njengoba behlala nje bayadingana, ithi ifilosofi yobuntu singabantu siyadingana, ayekho umuntu ophila ngayedwana, kepha sonke siphila sonke. Lokho okwenza ukuthi sidingane ekuhambeni kwesikhathi nanokuthi singomakhelwane kubalulekile ukuthi sibe nobudlelwane obuthize noma vele kuyingxenye yempilo ukuthi singabonisani vele singabantu imibono yethu izonqubuzana. Kodwa ubuntu buthi asiphilisane, sithole iy'xazululo ekuthenini njengoba singabonisani ngendlela efanayo, iziphi izinto esingazenza ukuthi sikwazi ukubuyisana siphile njengabantu.

Ukudla okufana njengojeqe kanje utholukuthi manje ujeqe usuwuthola ngisho emcimbini, uthole ngisho naseyindaweni la okudayiswa khona ukudla usuyakufica nakhona, mhlawumbe utholukuthi asuyadayiswa ey'tolo, iy'ndawo ey'fana imicimbi nje, kakhulukazi. Kanti kwakujwayele ukuthi ukudla okufana namadombolo, ujeqe, inkukhu yesiZulu tholukuthi kwenziwa emcimbini yesiZulu uyabo ekhaya. Manje usuthola ngisho emshadweni, emncwabeni kuphi kuphi sekuyadliwa nje sekuyinto ejwayelekile wonke umuntu uyayithakasela.

Ngiyacabanga ukuthi kusuke nginemizwa eminingi imizwa yokuzigqaja ngokuthi ngemvelaphi yakhe ila akasuka khona, amasiko akhe, nekhaya la akaphuma khona zonke lezo zinto lezo ziyamakha njengomuntu wesilisa ukuthi njengoba esisuka esigabeni sokuba insizwa engena ebudodeni.

Thina abesifazane ikakhulu ake ngithi nje ekhaya thina uma ngabe usuke usuthomba, usuthombile uyaye wenze umhlonyane la osuke usukhishiwa khona ekubeni intombazane to uyiswe esigabeni sokuba intombi. Lapho usuke uyalwa khona, yabo. Bengiyala ukuthi iziphi izinto ekumele ngizenze, iziphi izinto ekungamele ngizenze, ngiziphatha kanjani ukuqhubekela phambili zonke lezo zinto iy'yalo okusuke nginikwezwa zona abantu abadala. Ukuthi-ke njengoba sengilesi sigaba, iziphi izinto ekumele ngizenze nekungamele ngizenze.

Ubalulekile kakhulu uma ngabe umkhosi wokwethiwa komntwana igama ngoba umntwana igama asuke nikezwa lona lisuke liney'nkulumo noma iy'fiso ngaphezu kwakhe umntwana loyo so, kunenkolelo yokuthi igama lakhe lelo asuke akunikeza lona umntwana uzolilandela. Nanokuthi besuke bemupha iy'busiso ukuthi endleleni yakhe ibe yinhle nje ibe mhlophe, kubaluleke kakhulu nje ukuthi ube khona noma-ke manje ungasenziwa kakhulu kodwa ubalulekile ngendlela eyisimanga.

Imikhosi ibaluleke kakhulu thina abantu thina abantu bendlu emnyama ngoba kule mikhosi le kusuke niyalwa ukuthi niziphatha kanjani, iziphi izinto ekumele sisenze, iziphi izinto ekumele siyiqhelelanise nazo, ibaluleke kakhulu nanokuthi iyawusiza umphakathi. Sibe umphakathi ofundisekile nenhlonipho nokwazi ukuthi siyahloniphana ngokwenzeka nje kwawo lo mkhosi, siyafunda ukuqonda nokwazi ukuthi amasiko ethu ahambaphi nezingane ey'sakhulayo nazo ziyaqonda ukuthi iyona ndlela ekumele siyihambe le njengabantu nabo abasazongena kulesi sigaba lesi le mikhosi esuke ingabo.